Ndingava kabuhlungu kuba kaloku ndisebenzise imali yam, idatha yaphela ndingekayisebenzisi ndingayazi ukuba ityeke xa kwenzeke ntoni. Kwaye ndingafuna ukufowuna, ndingazama ukufowuna ndifowunele kwindawo apho ibhrentshi yakhona yeSIM khadi ikhoyo ndicele ukucaciselwa ukuba kwenzeke ntoni ngedatha.

Idatha endiyisebenzisa ngosuku idla ngoba ngu-five hundred MBs nangaphezulu kuba ndiyisebenzisa xa ndisenza umsebenzi wesikolo okanye xa sele ndibukele izinto ezilapha efowunini ezifundisayo ngelizwe jikelele.

Ewe, yayikhe yandiphelela idatha and ndaye ndathenga enye emva koko. Emveni koba iphelile ndaye ndaphinde ndathenga enye. Kona kona ndandingalindelanga ukuba ingakhawuleze iphele ngokwala mzuzu kwaye yayeseninzi ngolona hlobo qha ndathi xa ndijongayo ndabona ukuba ibimele ukuba ikhawuleze iphele ngoba xa usebenzisa idatha ayisebenziseki kwinto enye le ujonge kuyo kuphela, zikhona nezinye ezisemacaleni ezitsala idatha. Ngolo hlobo ke ndizama ukuthi yiyo loo nto yakhawuleza yaphela.

Ndiyijonga kabini ngosuku kuba ndifuna uqinisekisa ukuba iyehla na okanye ndifuna uqinisekisa ubungakanani bayo obukhoyo okanye obushiyekileyo.

Ayenelanga. Ayenelanga igigabhayithi enye ngenyanga kuba kaloku igigabhayithi enye ityeka kwizinto ezibalulekileyo. Eyesibini yeyochitha ixesha xa unesithukuthezi. Kona kona ayilungelanga ngoba incinci kakhulu kwaye iyakhawuleza uphela, iphela ngosuku olunye.

Ewe, ikhona nguTelkom. UTelkom uyafikeleleka kuba abantu abaninzi abamqhelanga kwaye abafani abafani bamsebenzise kunye noCell C.

Xa kuthethwa ngedatha into ethi qatha kuqala engqondweni yam nguWhatsApp kunye nezinto ezikwi-intanethi ezincedayo apha eluntwini jikelele kwaye ezibalulekileyo nezifundisa ngabantu.

Ewe, ikhona inethiwekhi endingamkhomba kuyo ngu-MTN kuba u-MTN ngamanye amaxesha xa xa uqala ukumsebenzisa uba nesibonelelo se-airtime, kunye noTelkom, banesibonelelo se-airtime esingakwenza ukwazi ukugcina okanye ukuseyiva idatha.

Kukuba kwehliswe amaxabiso edatha okanye kufakwe iWi-Fi, kufakwe iWi-Fi. Ngelo ngaloo ngokufaka iWi-Fi kuzobe kuncedisana nabantu ukuze bakwazi ukusebenzisa idatha okanye bakwazi ukufikeleleka kumaxabiso aphantsi okanye afikelele kumaxabiso aloo nethiwekhi bayisebenzisa.

Ndingafowunela kwa-MTN kuba ndifuna ukuqonda ukuba kwenzeke ntoni okanye ndingafowunela kuloo nethiwekhi ndiyisebenzisayo, kwibhrentshi yakhona, ndifune ukuqonda ukuba kwenzeke ntoni ukuze kube kanti kuphele idatha ndingekayisebenzisi. Okanye kuzobe iphelele ixesha layo lingekafiki, kwenzeke ntoni?

Yho, mhlobo wam ndiphelelwe yidatha kwaye kusasa kungena into le nto bendiyenza kwi-intanethi. Yheyi, ndinewari sana because imali endinayo apha incinci. Iyadura idatha elapha uyeva and ke ngoku ayikho nefikelelekayo kule mali endinayo, ayikho eyale mali endinayo. Yheyi, iyadura idatha e-South Africa guys. Like serious, iyadura. Andazi ndibangajonga uVodacom uyabiza, ngu-MTN naye uyabiza. Kanti sizophila phi kweli lizwe?